Eka inthanete munhu a ngo ho yiva vuxokoxoko bya wena ivi a byi tirhisa ku endla vukungundzwana kasi xa vumbirhi munhu a ngo ho ku hack-a ivi a ku yivela mali eka inthanete se ku na minchumu yo tala leyi nga yi nga ri ku kahle kasi xa vunharhu munhu a ngo ho ti endla nhwanyana kasi i mukhalabye ivi loko u hlangana na yena a ku pfinya kumbe a ku dlaya.

Tanihi mutswari mina a ndzi nge pfumeli leswaku n'wana wa mina a hlangana ni vatlangikuloni lava a va tirhelaka eka inthanete hikuva xo sungula vatlangi lava a nga va tivi xa vumbirhi ku vona mi kuma a nga se va vona kasi xa vunharhu a nga tivi leswaku va tshama kwini naswona loko vo endla vuxisi kumbe va endla nchumu wo biha hi ta va lavela kwihi se loko a ko va mina a ndzi nge pfumeli.

I ku tiyisisa leswaku nchumu wun'wana na wun'wana lowu a wu endlaka u fanele a hi byela leswaku u endla yini naswona u fanele a hi komba hambi ku ri vatlangikuloni valavo u fanele a hi komba vona ivi hi va tiva hi tlhela hi tiva na laha va tshamaka kona kasi xa vumbirhi u fanele a nyikiwa nkarhi wo karhi wa ku va eka inthanete hikuva loko munhu o tshama a ri eka inthanete swi olovile leswaku a yengiwa kasi loko a nyikiwa nkarhi wo karhi a swi olovanga.

Eka n'wana hunguta nkarhi lowu u wu tirhisaka ku tlanga mitlangu eka inthanete hikuva swa koteka ku va u kuma mali eka inthanete kambe mitlangu leyi u yi tlangaka hi mavoko kumbe hi milenge yi nghenisa mali yo vonakala naswona yi ta endla leswaku u humelela se hunguta nkarhi wa wena wa ku tlanga mitlangu eka inthanete ivi u tlanga mitlangu yinene leyi naswona u ta hlangana na vanghana xizi loko u ri karhi u tlanga mitlangu leyi.